Ndicinga ukuba into ekhuthaza abantu eyokuqala yeyama-prizes, yoba mawuthe wangenela ukhuphiswano kuye kube ne-winners mos apho uthi mawuphumeleleyo kunee-prizes enizifumanayo, ngenye ekhuthaza abantu. Eyesibini, omnye umntu uye efuna ukungenela lo mxholo ngoba efuna ukuba healthy, efuna ukutreyina abe healthy, aye adibane nabanye abantu abathanda into enye.

Endaweni apho ndihlala khona ungachitha impelaveki yakho kwindawo yomdlalo. Siye sibe neethonamenti zebhola neze-netball ngempelaveki. Yeyona ndawo ongachitha kuyo impelaveki yakho emnandi.

Zikhona, ndicinga uba umntu nomntu kufanelekile uba uzonwabise. Njengoba phakathi kweveki siye sisebenze kanzima kufanelekile uba ngempelaveki sincebeleke sizonwabise

Iqela leqakamba loMzantsi Afrika mna ndicinga ukuba liyakhula ngoba uma ndithi ndiyajonga, kudala iqela leqakamba singathi ibingumdlalo wabantu abamhlophe kodwa ngoku uma ndithi ndiyajonga sekugcwele nabantu abantsundu. Loo nto itsho uba liyakhula, ngoba ngoku sele liyongezeleka nangabanye abantu. Ngumdlalo omkhulu kakhulu eMzantsi Afrika, nabanye abantu bayafuna uba yingxenye yayo. Kukukhula oko.

Mna ndingathanda ukuba yi-tourist, uyabona. Ndibe ngumntu othorayo, oya kwiindawo ezincebelekayo, ndithravelishe umhlaba lo wonke because umhlaba mkhulu ene kuneendawo esingazaziyo, kuneendawo esingazaziyo, kunokutya esingazange sakutheyista empilweni yethu. So ndingathanda ukuba yi-tourist, ndithore umhlaba, ndibone iindawo ezintle, ndibone abantu endingazange ndadibana nabo ebomini bam, nditye ukutya endingazange ndakutya, ndithethe ulwimi endingazange ndacinga noba lukhona emhlabeni.

Yho! Ndicinga ukuba i-wish list yam inde kakhulu kodwa ndizothi gqa gqa. Okokuqala, ndinomnqweno woba ndiye kwiMount Everest before ndiwushiye lo mhlaba. Okwesibini, ndinomnqweno wokuya emazweni, wokuthravela, ndithravele ndiye kumazwe akude phesheya, amazwe endingazange ndacinga noba akhona apha emhlabeni. Nguwo umnqweno wam lowo. Ndifuna, ndifuna uthravelisha, ndifuna uowuna i-private jet, ndizokwazi uba uma ndifuna ukuya eHollywood ngoku ndazi uba ndine-private jet yam, ndine-pilot yam, ndiyahamba.

Sikwazi ukutya izityalo ezisempilweni sonke.

Ndinganawo kakhulu umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa ngoba ndibona ingumdlalo onemali, and futhi ndithanda nendlela abaye banxibe ngayo xa bedlala igalufa.

Emaxesheni amaninzi xa singenamali siye sidlale imidlalo yasekhaya engadingi mali njengee-cards. Siye sidlale ii-cards ekhaya. Siye futhi sihambe siye egrawundini sizidlalele ibhola, sidlale imidlalo yasekhaya nje engafuni mali, sizonwabise kakhulu.